Ka hare ho dikopano tsohle, ho tlamehile ho be le sebaka moo diqhwala di dulang teng. Mme ditsebi tsa batho ba hlokomelang diqhwala ba ye ba ba thuse, hore dipotso le dikarabo tsa bona di kgone ho utlwahala ka hare ho dikopano. Mme le bona maikutlo a bona a utlwahale ebile a arabe.

Dirapa tse sekolong di sebedisetswa ho jala dijalo, tseo ka tsona ho phehuwang dijo ho fepa bana ba tswang malapeng a sokolang.

Batho ba ka sebedisa di-app hore ba kgone ho etsa di-appointment tsa sepetlele. Motho a tsebe hore o ya ka tsatsi le feng, ka nako mang.

Tjhe, sena sa nepahalang. Hobane lebollong o ya phatsuwa. Mme bohloko boo bo hlola le batho ba bang ba baholo. Jwale masea ona a ka ba hlokahala ke bohloko boo.

Ke kgathetse hore motswadi. Ke ile clinic-ing ka matjeke e le ka meso ho santsane ho bata. Empa itse ha e tlameha hore e be nna a thuswang. Mme mooki a ba a kena a kgetha motswallle wa hae, a batla ho thusa motswallle wa hae pele. Ka nnete ha ke a e rata ntho e etsahetseng clinic-ing.

Kgotso, o bua le ntate Mohapi. Clinic e tsamayang ka hare ho motse mona ka jeno, e itse e felletswe ke meriana. Ka nnete ke ne ke kopa ho botsa hore meriana eo a na re ka e fumana neng? Hobane re le batho ba setjhaba, re mahlokong hobane ke mariha masapo a rona a lemetse.

Ha ke hloka thuso ya tshohanyetso. Ke ye ka ho moahisane mme ke bua le yena hore a nfelletse re ye sepoleseng. Kapa re founele ba sepolesa hore ba tle ba tlo tseba ho re thusa.

Kgotso, o bua le Malefane. Clinic e tsamayang motseng ona wa rona mona ha e ya fihla ka jeko hoseng. Mme e sa le re ema mona ho tloha ba ka hora ya bosupa hoseng. Ka nnete re kopa le re bolelle hore ana e be e tla fihla ka nako mang, ka ha re a e hloka meriana eo.

Tjhe, ha se mang le mang a ka bulang sekolo sa ho bolotsa bashemane. Hore ho se bule, o hloka hore o ye ka lekgotleng o ba kope ho se bula. Mme ba o fe tumello ho ya ho se bula. Hape o hloka hore o be le tsebo e itseng ya bongaka hore o tlo kgone ho hlokomela bashemane bao ha o qeta ho ba phatsa lebollong moo.

Ha ngata ha re kgone ho fihla dipolasing ha re bitswa. Hobane re be re hloka dipalangwang tsa sepetlele tse re behang moo. Dipalangwang tsa sepetlele di ya short-a, ke ka hoo re sokolang hore re fihle dipolasing tse ding tse hole.

Tjhe, ha o bollotse ha o bolele hore o se o ka kena dikamanong tsa thobalano tse sa sireletsehang. Ho mpa ho bolela hore ho se ho le bobebe ho hlatswa botona kapa botshehadi ba hao. Hore o dule o hlwekile o nkga ha monate.

Nkare ke a dumellana hape nkare ha ke dumele. Hobane meriana ena ha e rekiswa ke motho wa ngaka ya hlomphehileng, e ya sebetsa. Empa ha o e fumana ho motho eo e seng ngaka, e na le kotsi tse kgolo ebile e ka nna ya ho bolaya.

Nqe nngwe ba ya hlokomela nqe nngwe ha ba hlokomelwe. Empa boholo ba nako ba ya hlokomelwa. Hobane dingaka di dula di etsa bo nnete ba hore di ba hlola letsatsi le letsatsi ho etsa bo nnete ba hore ba phetse hantle mme ba ya fola.

Ke tlo mo araba ke mo eletsa hore a ye clinic-ing a lo botsa hore na o tlamehile hore a nwe meriana ya hae jwang. Hobane nna ha ke ngaka. Nka tloha ka mo fa ntho eo ke tsebang e etsuwa empa e se yona. Ka hoo, o tla hloka hore a ye clinic-ing a lo botsa batho ba tsebang ka seo a nang le sona.

Haeba o dula le motho ya nang le tshwaetso ee, kapa o tseba motho a nang le tshwaetso ee. Mme a kgohlela fela a sa beha letsoho molomong hape a sa kenya mask. Ho bobebe hore o ka e fumana tshwaetso ena. Mme o e bona ka hore o bona o thothomela, o bona o fufulelwa, o kgohlola ha bohloko, o fellwa ke matla le hape o dula o kgathetse. Ke tse ding tsa matshwao ao a bontshang hore o se o na le yona tshwaetso ena.

Hona ho thusa setjhaba hore motho a tsebe hore o ya kae ha a hloka thuso, ebang a nahana hore o se a sebedisa jwala kapa dithethefatsi haholo.

Ngwanaka re etsa ntho tse ngata ka matsoho a rona. Ke ka hoo nako e kgolo le e nyane, re lokelang hore re dule re hlapa matsoho. Hore re seke ra ithola re na le dikokwanahloko tse ka re kudisang.

Nka mo tlaleha ho motho ya ka hodima hae. Hobane ha a tlameha ho rekisa meriana eo, tlamehile a fe setjhaba mahala hore batho ba fole.

Lenaneo le ke le tsebang ke lenaneho le bitswang ka hore ke Grade Expectations, le kenang television-eng. Lenaneo lena le sebetsana le bo mme ba immeng. Le ba thusa hore ba tsebe hore ba tlo lebella eng ho maseya a se a hlahile.

Boholo ba bona ha ba ngodiswa hobane ha o qeta ho ba bitsa o ba fa tjhelete, ba ya nyamela ha ba kgutli hape kgetlo la bobedi.

Ho ya ka nna nna ne ke nahanne hore Labohlano le leng le le leng, dikolong ha ho be le di-workshop tse rutang bana ka dithibela pelehi.

Nka mo eletsa hore ha ba etsa thobalano, a sebedise dikgohlopo hore a seke a tshwaetsa mosadi wa hae le ngwana.

Kgotso modulasetulo wa sepetlele. Ke ntate Mohapi a buang. Mantaha re tlile sepetleleng re tlo hlolwa ke dingaka, empa re ile ra hanelwa hore re kene hobane ho thwe ha ra etsa di-appointment. Empa re ba bontshitse hore clinic itse re tle sepetlele re tlo hlolwa ke dingaka.

Tjhe, ha akaretse mathata ohle a maphelong a banna. Empa mathata ohle a qala menahano. Jwale ha ke ba etsa bo nnete ba hore menahano ya banna e ya loka ya hlweka, ebile e nahana ntho tse lokileng fela. Hoo ho ka thusa hore ho be le ntho tse ngata tse lokang bophelong ba banna.

Ee, ke ntho e lokileng. Hobane batho ba tsofetseng ba dula ba hlekefetswa ke mafu kapa mahloko a itseng mmeleng ya bona. Ka hoo, tjhelete ena e tla ba thusa hore ba ye dingakeng tse ikemetseng ka thoko. E bang sepetlele sa mmuso se na le bakudi ba ba ngata haholo.

Nka ngola fatshe lebitso la ngaka eo e bapalang ka phone. Mme e re mohlang ke bonang mookamedi wa sepetlele kapa mookamedi wa clinic, ke mo bolelle se etsahetseng mohlanne ke le teng clinic-ing.

Mohlolo ona o etswa ke hobane dingaka tse ding di rekisa meriana ya bakudi. Ha ba bang ba inkela yona hore ba lo e sebedisa ba fihla mahaeng a bona.

Tjhe, hase ntho e lokileng. Hobane di na le hore di seke tsa sebetsa. Ka ha thobalano e se e etsahetse.

Ke mokgatlo o emetseng tlhabollo ya menahano ya banna. Mokgatlo ona o lemohisa setjhaba hore banna ba imetswe, mme le bona ba hloka batho ba tla ba mamela hore ba imolle se ka pelong ya bona.

Ho tloha ka di-three tsa Pudungwana, ho fihlella ka di-three tsa Tshitwe. Ke matsatsi a behetsweng ho hlokomedisa setjhaba ka mathata a bophelo a amang banna. Ho tloha ka di-three tsa Tshitwe, ho fihlella ka di-thirty-one tsa Tshitwe. Ke matsatsi ao a behetsweng ho ketekwa.

Ho ka ba le ditransporoto tse tsamayang le dingaka tse yang mahaeng. Hore di kgone ho alafa batho ba mahaeng ba sa kgoneng ho ya ditoropong.

Eya, mahae a maqheku a teng mona moo ke dulang teng. Lehae le haufinyana le hole ba metsotso e leshome le metso e mehlano, ho moo ke dulang teng.

Ho ena le mananeo le mahae a diqhwala. A thusang hore batho ba hlahetsweng ke dikotsi tse entseng hore ba qhwale, ba ithute hore ba amohela bophelo jwang, ba amohele le seemo seo ba leng ho sona ha jwale. Ba ithute le hore bophelo bo santsane bo le teng le ha o le se qhwala.

Ha se batho ba ba ngata ba balletseng ho e ba dingaka le bao mme ba atlehang. Ke ka hoo ba shotang dipetleleng.